Malume data bundles i i swilo leswi mi nga ta swi tirhisa ku nghena eka tiinthanete kumbe ti-WhatsApp mi tirha ku WhatsApp-ela maxaka mi burisana na vona.

Masiku lama data ya durha hikuva ku na switirhisiwa swo tala ku fana ni Facebook, WhatsApp TikTok and TikTok ya dya data that's why ti-data ti durha.

Vanhu va xava data hi mitsengo ya le henhla naswona va matirhiselo ya vona ya data ya chavisa i kuma munhu a xava data ya n'hweti kambe a heta hi siku.

Munhu a nga kota ku tirhisa data ku ku endla vulavisisi byo karhi eka tiinthanete a nga kota ku tirhisa data ku burisana ni maxaka eka WhatsApp kumbe Facebook.

Swilo leswi munhu a nga kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data i ku endla vulavisisi byo karhi eka inthanete kumbe ku burisana ni maxaka ya yena lama a ma lavaka eka WhatsApp kumbe Facebook.

E-e data ni data a yi hambananga na matirhiselo ya Wi-Fi. Wi-Fi i ku va i xilo lexi tshamaka ekhumbini xi connect-a muti hinkwawo kambe data hi loko yi ri efonini ya wena n'wini.

ka data hi loko u nga ri na data ya ku endla swilo leswi u swi lavaka hi loko data yi herile.

E-e a ku na ku hambana eka ku durha ka data eka three g, four g na five g hinkwato ta fana i data yin'we.

Ina ku bela riqingho hi vhidiyo swi tirhisa data ya yo tala swinene ku tlula ku bela riqingho hi rito.

U fanekele ku languta data leyi yi nga le henhla leswaku leyi nga ta ku endla leswaku yi ku last-a n'hweti.

E-e ndzi vona swi nga ri kahle ku data yi expire hi siku leri yi data ya ha va ku kona hikuva ndza ha lava ku tirhisa data ya mina why yi fanekele yi famba data yi fanele yi va kona until data ya mina yi hela.

loko data ya n'wina yi mi helerile mi fanekele ku xava yin'wana hi ku dayela leswi dayeriwaka swi ya hi ku va u tirhisa riqingho ra njhani.

Nkoka wo xava mobile data yi lowu i kota ku hoxa data ya wena u nga hluphi munhu.

U fanekele ku xi xava data ya wena hi ku dayila leswi dayeriwaka eka foni u kuma data ya wena yo chipa swinene.

Ina social media yin'wana na yin'wana yi na data ya yona ku ni data ya Facebook ku na data ya WhatsApp ku na data ya TikTok ku na data ya YouTube ku na data ya swilo hinkwaswo leswi ya swilo hinkwaswo.

Loko data ya wena yo ze yi hela hi ku hatlisa swi vula leswaku i yi tirhisa ku ku tlula mpimo swi nga endleka u yi tirhisa ku ku endla ka WhatsApp kumbe ka TikTok kumbe u nga va u kha u yi tirhisa ku vona tivhidiyo.

Ina mina ndzi vona swi fana hikuva data a yi hlweli ku hela loko ndza ha ku chela data namuntlha ra xa mundzuku xa kona yi va yi herile.

Ina u nga kota ku tirhisa data ya wena ya top up loko u karhi u famba.

Ina yi tsariwile data yi durha ku tlula mpimo na yona va engeteriwile a hi xava data hi nxavo wa le hansi kambe hi sweswi hi xava hi nxavo wa le henhla.

Ku va ndzi hunguta ku tirhisa data ya mina hi vusopfa ndzi fanele ndzi papalata ngopfu ku nghena eka TikTok hikuva TikTok ya ha dya data a yi huhi na munhu.

Va nga ha xi va.

N'wana a fanekele ku pimeriwa data leyi a a yi tirhisaka hi siku hikuva n'wana loko wo ze u n'wi nyika data u ta vona swipopani data hinkwayo yi ze yi hela a nga hleketeleli eka siku ra mundzuku.

Ina loko network wu ri ehansi va va vatirhisi va nga ha kota ku xava data ya vona ya top up ku tirhisa USSD.

E-e khampani yi fanekele ku thola vanhu ku ya hi mali leyi va nyikiweke yona leswaku va ta kota ku hakela vatirhi.

Ku hela ka data swi na nkoka hikuva munhu loyi a a nga endlaka ku ri ku va na data i kota ku hola.

Loko ndzi cherile data eka foni ya mina ivi yi hela ndzi nge he koti ku va ndzi nghena eka WhatsApp ndzi WhatsApp-a kumbe ndzi kota ku nghena a ndzi nge he koti ku nghena eka tiinthanete ndzi endla leswi ndzi lavaka ku swi endla.